Rona mo setsong sa Setswana re apara diaparo tse eleng gore di bitsiwa makgabe, ga di a fetoga thata go fitlhelela gompieno gonne go na le bana ba le gore ba bina setso ba apara one makgabe kgotsa.

Ee, o kannetse wa apara moaparo wa seaparo ko meletlong e tshwana le bo di-conference gonne ga o apara jalo go a bontsha gape gore motlotlo le ka gore o tswang teng motlotlo ka setso sa gago ga ke bone go le molato fela ga e le gore gare mare ga e le gore go na le se ba se buile ka moaparo gore o tshwanetse o apare moaparo o ntseng jaana for conference o tshwanetse o apare moaparo o leng gore o kwadilwe mo.

Ke moaparo wa basadi ba Batswana, moaparo wa basadi wa batswana o montle tota ebile o fitlhele o leng ba e leng gore ke banyadi o apere moaparo wa mmala wa legodimo o e leng gore ke blue o montle tota.

Go ya ka nna ga se tsone di rotloetsang bana ba segompieno gore ba apare moaparo o mokhutswane moaparo wa setso sa seZulu seXhosa le go bontsha gore ba ye motlotlo ka setso sa bone ba ba ntshang matsele ba bontshang gore sampane e le bana ga ise ba tabogele dilo tsa bagolo ka lebaka la gore o fitlhele ba di apere ebile ba bina monate ba le motlotlo.

Tsone diaparo tseo di a bontsha, bo dibaga di a bontsha gore motho o tswa ko setsong sefe o kgona go bona ga motho a apere fale gore o ke moZulu o ke moXhosa.

Moaparo o ke o itseng fa mosadi a nyetswe tshwanetse e nne, mosadi tshwanetse a apare mesese e me telele o tshwanetse a rwale mo tlhogong o tshwanetse a thibe le magetlha seo gore mosadi apare jalo ke ge a bontsha gore setse e le mosadi tlhompo.

Meaparo ya setso ya Setswana e diriwa ka matlalo ke matlalo e tla nna a diphologolo le makgabe le gate keng kana dilo tse ba kgona go di dira le mo maotong.

Kamano ka setso le diaparo tsa basadi di a bontsha gore mosadi .

Moaparo wa setso le fashion ke dilo tse pedi tse e leng gore di farologane ko setsong, mo setsong re di apara thata ka matsatsi a tshwanang le bo heritage day ka di-twenty-four tsa September re bontshang gore re metlotlo ka ditso tsa rona gape fashion e ya gompieno ga e ka ke be ya batla go tsa le diaparo tsa setso.

Go ya ka ditso go farologane gore mosadi o tshwanetse a apare jang ekete ditso tsotlhe di bua gore mosadi tshwanetse a nne le moaparo o e leng gore o tshwanetse a o apare go bontsha gore ke .

Nna go ya ka nna ke bona gore e dira gore gone jaanong moaparo mongwe le mongwe o kgone go nna wa go re o kgona go apara o ke o fitlhela e le gore go na le sekipa se rileng se e leng gore ke sa banna mme go se tsaya le ene a sa apare gonne a se ratile.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago mme a dirile gore gone jaanong basadi ba itebale gore tshwanetse ba apare jang bangwe ba ntsha matsele eleng gore moaparo o ga se meaparo e leng gore o a bontsha ba tla tlotlega ba tlhomphiwa mo.

Gone jaanong batlhami ba fashion-e ba kgona go tsenya dintlha tsa setso mo moaparong gore la gote go apariwa jaana ko mosebetsing mmalanyana wa setso sa gago o kgona go apara jalo ba go direla fela ka mmala o e leng gore o tshwana le wa setso sa.

Go na le diaparo tse e leng gore di dintsinyana tse e leng gore di diriwa setšha go tshwana le bo ditlhako le tsone diteng tse dilo tse di.

Diaparo tsa basadi di fa mosadi se se rileng fa mosadi apere go bontsha go nna mosadi o tshwanela ga tota fa apere mosese o .

Fashion-e e mongwe le mongwe gore o na le lerato for fashion-e e tlhoka diaparo especially rona basadi go na le dilo re motho wa fashion a tla di nagana rona basadi.

Dio tse di tla baka kgotlhang ka segompieno ke gore e ga re tshwanetse re latele mekgwa ya setso ekete setso ke diaparong tse eleng gore di dintle thata nna go ya ka nna ne nka rata go apara go feta fashion-e ya go.

Nna fa nkabe ke le motlhami wa diaparo mesese for basadi eleng for bontate ke gore ga ba apare fale o kry-a ba tsamaya ba le babedi go le go ntle go bontsha le lerato.